Re ka ithaopa re le baahisane, re thusaneng. Kapa re bitse masepala a tlo re thusa ka pompo eno hore metsi a tlohele ho senyeha. Le dikoloi di fete hantle, le ditsela di se ke di a senyeha ke metsi a tlabe a phalla.

Lapeng lena o tshwantse o be le tumello le e nngwe hobane ditumelo la di ka ba tse ngata, Modimo o mong, tumelo le yona e nngwe.

Dijo tsa setso di monate ebile dijo tsa setso di ya matlafatsa mmele, di na le bophelo. Dijo tsa setso di tletse matlafatso e ngata ebile ke meroho hangata, ke dijo tse ntle, ke dijo tse ahang mmele.

Marena ha a phoso. Molao wa rona ke ona o so o file matswantle bophelo ka hare ho naha ya rona. Marena ha phoso, ba etsa se builweng ke moporesidente. Re amohele matswantle, re phele le bona ka mehla le ka matsatsi.

Ho bohlokwa haholo hore re dule re phehella dijo tsa rona re le ma Afrika Borwa hore le bona batho ha ba nka maeto ba re batla ka mona, ba tlele ho tlo batla ho utlwa dijo tsa rona. Ba bone tsohle tsa rona, ba feel-e tsohle tseo ba di batlang ka Afrika Borwa.

Dijo di na le seabe meyeng ya rona. Dijo di re ama haholo hobane ha hona motho a ka a ka phelang a se je. Dijo ke bophelo, dijo ke tsohle. Kantle ho dijo, re ka se phele, re ka sebe le matla.

Tharollo ena kore kereke di ka bangata, tumelo yona e nngwe, le Modimo o mong. So ha ba sa, ha ba se ke ba lwana, ba bontshane ebile ba ahane. Ba bontshane hore Modimo o mong le ha ba ka ya kerekeng tse sa tse fapaneng ba re ba lo rapela. Moo ba lo rapela moo, ba lo rapela Modimo ya moo. Le ha ba kgutla, ba tlabe ba ntse ba bua ka Modimo ya mong. So di kgohlakgohlano ha di fele. Modimo ke a mong, dikereke ke tse ngata.

Dumela Mokgotsi. Mokgotsi, kene ke o tsebisa hae hore na le mokgohlane, rena le lefu. Ene le nkutlwisitse bohloko haholo moo ele horeng, Thabiso pele a hlokahala ebile mathata a mangata. Ebile a ba hantle, a re o hantle. Ra makala a sa iketse, ebile re mo pata ka Sateretaha. Lepato le tlaba ntlong, le qala ka seven le ya mabitleng ka half past seven. Ho tla bula lejwe ka eight o' clock, mosebetsi o tla fela ka half past eight.

Ho batla ka difate, ke tseba hantle. Ebile difaha, nka betla ntho tse ngatanyana tsa ho fapana ka difaha. Difaha di etsa mosebetsi o motle haholo nthong tse ngata tseo o ka di etsang ka matsoho. Ebile ke mosebetsi o ke o ratang haholo, ho etsa ka letsoho, ho sebetsa ka letsoho.

Ke rona re ka ithutang hore ditokelo tsa rona di a lekana, ke rona re ka ithutang le ho nka maikarabelo. Ebile le ho boloka setso sa rona, ke rona re ka etsang jwalo. Re ka nka tsohle ra di beha maikarabelo a rona hore setso sa rona ka hosane se bonahale ho rona, se se ke sa iponahatsa bathong ba bang. Se bonahale ho rona hobane ke setso sa rona, se hlahelle ka ho rona.

Kgosi e nngwe le e nngwe ke yona e rule-ang ebile e tsamaisang motse wa yona le mahaeng a yona. Ka tsela eo, kgosi ke yena a tla sehelang ebile a tla fang batho lefatshe ka mokgo a bonang ka teng. Le hoba abela tsohle tse ba tshwanelang.